Ke nahana lebakabaka ke hore ha ba na dipeo tse ba ka di sebedisang. Hape ha ba na dijarete moo ba ka ikwetlisang teng, tseo ba ntseng ba di .

Diperekisi ha se ditholwana tse fungwanwang ka nako yohle, mme re ka di boloka hore re ka di ja ka nako e seng e fetile ya tsona, ka hore re ka di bidisa, mme re di tshela ka moo re ka di bolokelang ka teng. E ka ba ka dikotikoting tsa di, tsa kgalase tse seng di sa sebetse ka mora hore re di bedise. Kapo re ka di beha ka ntle tsa omella, e le ho ba mangangajane hore di tsa bola, re nne re kgone ho di ja le ka moso.

Ke ka lema seahlolo le monga tshimo. Seahlolo ke ho bolela hore, ke lema ka mokgo ke kgonang ka teng. E be ha dijalo se le di teng ke leboha monga tshimo ka mokgo re ka ra dumellanang ka teng fela e le mokgwa teboho ya hore ke sebedisitse lefatshe la hae. Hape ke lema ka mokgo ke ka kgonang ka teng fela, e se hore ke tlameha ho dijalo tse lekanang le lefatshe lohle. Ha, ka ho etsa jwalo, ke ntse ke beya peo hanyane le hanyane, ho fihle se ke kgona ho ba le peo e ngata. E ka kgonang ho ho lefatshe leo kaofela, mme ke ntse ke rekisa dijalo tse hlahang moo, e le ho ekeletsa hore nako e tlang ha ntse ke lema, e be ke ntse ke hola.

Moraorao tjena, bahwebi ba ba ngodisa lefapheng la teng. Ho kopa dipeo kapa yona thuso ya ho lema. Ke tsebile jwalo ka tshebetso ena ka hore, hohle marangrang ba le ba etsa ditsebiso. Le diyalemoyeng be, ba le ba etsa tsebiso ya ho bontsha hore bahwebi ba hloka ho fuwa, thuso ya ya dipeo tsa ho lema ditsing tsa temo.

Mosotho o ye a re, se ja se nyane ha se fete molomo. Kutlwisiso ya ka ke hore, motho a nang le polasi e nyane, a ka etsa ka moo a nang le ka teng fela. A ntse a kopa dithuso ho bo radipeo, lefapheng la teng. Mme hanyane ka hanyane, a qale ho lema a ntse a rekisa dijalo le ditholwana tse a di fumanang. Ho fihlelletse a kgonne hore a bokeletse tjhelete e ngata, e ka mo eletsang polasi e kgolo.

Naha ya rona e romela dijalo tse ka reng merara le pone, dinaheng tse ding. Hobane dinaha tsena, di sitwa ho itemela dijalo tsenana ka lebaka la maemo a bona a lehodimo, le mefuta ya bona ya mobu, e dinaheng tseo. Mme dijalo tsa teng di ke se atlehe.

Mesebetsi e ka reng bo ho hlaolela lehola, ke mesebetsi e boholo ba nako e etsuwang ke basadi. Mme ho hlaola lehola ho dijalo di sa le nyane, e etse ka dijalo tse holang di matlafetse, tse etsang ka ditholwana tse behang tse behileng hantle, tse matlafetseng.

Nna ke etsa letsema. Letsema ke moo batho ba bokanang ka bongata ho tla etsa mosebetsi. E le ho bebofatsa mosebetsi le hore mosebetsi o nno phethahale ka pele. E le ho se emisi mekgwa ya temo, hore temo e nne tswelle pele.

Ke hlokomela dijalo tsa re ka hore, ke ditshelle manyolo nako yohle ha ke qeta ho jala. E le hore di hole di se ntse di matlafetse. Le ho hlaola lehola, ha se di hlaile, hore di se kgangwe ke lehola. Ke boele hape ke di tshelle moriana wa seboko hore di ske tsa e fumana di jewe ke seboko, mme e be ha di ya, ha di ha di hlahe di di manoni.

Tsena tsohle di ka ama dijalo, mme tsa etsa hore monga polasi a se kotule hantle. Tseo di ka susumelletsa hore ho be le tshenyehelo e kgolo ya tjhelete.

Ho qoba tsena tsohle, ke katla ka leano la seahlolo. Seahlolo ke mona mo bahai, ba tla nthusa ho le, ha ntse ke lema. Mme e re ha dijalo se dile teng, ke ba thuse ka moo ba ka, nka kgonang ka teng. E le hore le bona ho tle ho be le seo ba se jang.

Dijo tse ka reng lebese, mahe, dihwete, pone le tsona di ka bolokwa ka sehatsetsing. E le ho qoba hore di senyehe.

Thatohatsi ya ka ya di tholwana tse omisitsweng, ke diperekisi le di apole. O di kgabela ha sesanyane ka mokgo o ka thabelang ka teng, mme e be o di beha ka ntle, mo di utlwang moya hore di tsebe ho oma kapo lona letsatsi. O etse bonnete ba hore ha di fumane pula kapo lerwele, hore di ske tsa lometsa. Ho fihlelletse di omme hantle.

Ke tlo boloka metsi ka ditanka, ke tshele metsi ka ditankeng. Ho etsetsa hore nakong eo pula e sane, ke tle ke kgone ho nosetsa.

O beka nama, o nto e tshela ka letswai, o ntano e aneha e ome.

Ho na le dijalo tse sa hlokeng ho lengwa ka nako ya mariha, mme ha o ka di lema ka nako ya mariha, di tlo bajwa, e be ha di mele. Ho na le dijalo hape, tse sa batleng ho lengwa ka nako ya hlabula, tse tshabang letsatsi, mme di tla omella e be ha di mele ho ya pele. Ke ka kgona o tlamehang ho tseba hore na, sejalo se feng se jalwa ka nako e feng? Ho qoba diphepotso tse ka reng tseno.

Ke dumellana le seo ba se etsang. Ho nehelana ka peo eo, ho bolela hore e tla dula e ntse e ata. Mme ha ho na mohla dihwai, di ka fellwang ke peo ya dijalo tseo tse batlileng di re lahlehela. Ka mantswe a mang, ho nehelana ka yona, ho bontsha ho bona ho ho bolela ho e ngatisa. Mme ho e ngatisa, ho bolela hore ha ho na mohla e tlare re fella.

Batho ba kgale ba ne ba ja di tse sootho hlohong, e ne e le tsona tse ba dumelang hore ke tsona tse ka jowang, mme ba ne ba qoba ho ja tse maroboko. Ka kutlwisiso ya tsona di na le tjhefo.

Terata eo ke tjhentjha ha nngwe ka selemo, mme ho beha terata ho ho, ke qoba hore ke se iphumane ke jetse dijalo ka polasing e seng ya ka, kapo monga polasi e e nngwe.l, a kentse dijalo ka polasing ya ka. Ke ho arola hore re tsebe hore na e mong le mong polasi ya hae e fella kae.

Boemo ba lehodimo bo ka eketsetsa lehola le lengata. Mme ke etsa hore ke dule ke le hlaolela, ho qoba hore le ske la fasa dijalo.

Ke ka eletsa batho ba jwalo, hore ba kgutlele mehleng ya kgale, ba leme. Ke ka temo, moo batho ba ka robalang ba jele, ho qoba hore batho ba se ke ba ja, ha ba leme dijalo di dule di di teng. Mme tse teng, di tla thusa hore ha ba lemme ka bongata, ba kgone ho beha tse ding hore di ba kgone ho ba qhoba nako e telele ba ntse ba ba na le mokgwa ho ja.

Batho ba bangata ke bona ba kuta difate tseo, kapo ba di sakga ntle leho di lema hape. Mme ke bona e kare nakong e tlang, ho tla bo so se na difate tse jwalo.

Lebese ha le qeta ho ntshuwa phoofolong, le ka bediswa, mme la nto kena , la nto kenywa ka sehatsetsing hore le bolokwe hantle.

AL farming e ekeditse dibaka tsa temo. E fokoditse le, ditjeho tsa ho lema, e fokoditse le bofuma.

Theko ya teng e ba hodimo hobane ha se tlhapi e fumanehang ha bobebe. Ee, ke sa na le kgahleho ya ho di reka ha se di le makotikoting. Hobane di monate hape di na le dimatlafatsi tse ngata.

Ke tlo sebedisa mohoma ho phunya masoba, mme ke etsa hore ke siya sebaka se lekaneng , dipakeng tsa masoba kaofela. Nkabetse ka sebedisa polantere ho etsa jwalo.